Idatha libiza imali ephezulu khulu, ngombana uzithola uthenga idatha lenyanga yoke le-thirty-five rand, mara lingalasti bekupheli inyanga. Kutjho ukuthi qobe ngelanga ozokuthenga idatha lenyanga efanele ngelihlalinyanga yoke, kodwana lingahlali inyanga yoke liphele, inyanga engakapheli. Utholu uthengi idatha i-five gig, namkha ngithi i-ten-gig, nge-fifty rand ehlala seven days, kodwana ingahlali i-seven days iphele ngamalanga nje amathathu. Idatha libiza khulu baba-ke.

Idatha liqakatheke khulu ebantwini njengoba sifunu umberego nje, indlela yakade yokufunu umberego ngokurhuduwa yaphela ekhethu . Nawufunu umberego jemoet ubenedatha ungene kuma-Website, ungena kuma-group Chat, wazi bona kuyaqatjhwe endaweni eso. Ngitjho nomungumfundi nawufuna uku-applayele eenkolweni jemoet ubenedatha ibiza khulu godu, godu nomusu applayele umberego loyo, jemoet ufake i-email address, ama-email la, atjhegwa ngedatha, baphendula nge-email, i-email etjhengwa ngedatha. Baphendule nge-WhatsApp efuni idatha, idatha sekwaba yipilo yethu amalanga la, liqakatheke khulu epilweni.

Ukuthumela umlayezo akuwadli amadatha khulu njengo kubukela amavidiyo. Ividiyo eyodwa nge-two minutes, iimzuzwane embili nje, ungathola bona idla ten MB, kodwana umlayezo weengaba kungaba zingabezimbili ibe namagama ayi-five hundred, utholu bona udla two MB, nawuthumelako. Ukubukela amavidiyo ngikho ukudla amadatha khulu njengabo TikTok. I-TikTok idla amadatha khulu, ukudlula i-WhatsApp.

Umuntu angathena on, or avule idatha seyiva efouninakhe. Intweleyo ibulunga amadatha wakhe, namkha aphuthe ama-App adla idatha elinengi awabeke to-sleep, kuthi noma avali ifounakhe ama-App la, angadli idatha lakhe angazi, njengabo-TikTok. A-delete ama-app afana nabo-TikTok, athi nangayiberegisi ifounakhe avalidatha, kuze ama-app angakghoni ukutholi idatha lakhe nangayiberegisi ifowunu.

Ipilo iyajama dan nawutholu bona idatha liphelile efounini, ngombana usakwazi ukuqhumana nabantu, iimlayeza ayisangeni ku-WhatsApp. Ayikho into eberegako efounini, ngitjho nomufunu ukuphume ekseni ubone bona ubujamo bezulu bujame njani, ngalelolanga angekukhone ukuhlola ngombana awunalo idatha. Nomu yemberegweni, ama-group chat wemberegweni awukghoni utholi iimlayezo ethunyelweko. Impilo velijame, iyajama ngitjho nama-App webulungelweni awukghoni ukubona bona kunemali engenile namkha kunemali ephumile kuyingozi khulu ukuhlalu unganadatha kuyingozi.

Idatha-ke ulithengwa ku-app ye-Network oyiberegisako, namkha uyithenga ku-app yebulugelo oliberegisako, namkha uyengestolo eseduze nawe, esithengisu ukudla, namkha ngemakuleni. Bazokunikela idatha le-pre-paid, lidure khulu leloke, kodwana indlelelula yokuthenga idatha kobona ube ne-App yebulugelo lemali, noma ngaskhathi

Idatha enarheni yekhethu le, mina idatha engilithengako, namkha i-plani engiyiberegisako ukuthenga idatha kwe-network engiyiberegisako. Bangibiza thirty-two cent per MB, kungendlela abamejaritjha ngayo, abakala ngayo idatha. Bangithengisela i-MB elodwa libiza thirty-two cent, kutjho ukuthi nge-one randI ngingathola three MB.

Umntwaneskolo nje, ukumelanga akhuphe imali engaphezulu kwe-hundredranda ngenyanga, kuthiwa ithenga idatha. Umntwaneskolo jemdathele i-unlimited yenyanga yoke nge-hundred randa, ngombana uma ubali imali ethola mntwaneskolo ngenyanga, uyokhiphi imali engaphezu kwe-hundred randa. Umntwaneskolo loyo jemdalambe musi, kodwana angeke akghoneke ukuphila ngaphandle kwedatha. Angeke akghonu ukufunda ngaphandle kwedatha, kodwana idatha lomntwaneskolo akumelanga libengaphezulu kwe-hundred randa ngenyanga.

Mihlobo embili yedatha, kungaba lidatha le-WhatsApp, kube lidatha elingena yokindawo, kube yidatha le-YouTube.

Mina-ke nangana datha into engiyenzako, ngizidlalele ukhendi khratjhi, engizikhambela nje, esgabeni sekhulu-namatjhumi-amabili. Ngizidlalela nje, ikhendi-khratjhi, kuze ngicithi iskhathi ngize ngithole imali yedatha, ngizidlaleli i-game, i-game eyodwa engiyithandako yikhendi khratjhi.

Ngicabanga bona idatha eSewula Afrika libiza ngombana, iinkampani ezisthengiseli idatha le, azinayo i-competition, awekho amanye amakhamphani asthengiseli idatha ngentrengo ephasi, ingakho-ke siqalene nabo bodwa vo, ngakho-ke basidurisela idatha leli, abanayo i-competiton babodwa sthembele kibo.

Awa nami ngiyahluleka, idatha alongeki noma ungathi ukhipha ama-app adli idatha, kodwana kunento nje, ethathi idatha liyazikhambela ngemafounina, kodwana ngiyazama ukuthi ngilivule ngenzi intwe engiyenzako, then ngilicime nangiqedileko. Kwaleso skhatjhana leso kiyazamanyana-ke nokhoke bona longeke, kodwana awa vele ligijime nje liphele.

Ikhamphani ebiza ngconywana yikhamphani yakwa-MTN, ngiyo-ke engathi engcono ngedatha.

Iinkundla zokuqhumana zidla idatha ukudlula umvumo, awu baba-ke. Iinkundla zokuqhumana.

Ngcono vele idatha mawulithengi ngobunengi, ngombana nawuthenga kancanikancani lokhu, liyaphela msinyana qeduthenge elinye. Uqina sowukhiphi imali enengi edlula le, ongayikhipha nawuthengi idatha elinengi ngeskhathi esodwa. Soke ingakho ngithi mina kungcono ukuthenga idatha ngobunengi uvelu hlukane naloyo three hundred once, uphume edatheni for inyanga yoke. Ungalokhu ukuthenga kancani kancani kudurile ukuthenga kancanikancanokho.

Iye, likhona ifilimu elaziwako nelithandwa ngaphetjheya kanti kulifilimu-ke elidume khulu, ifilimu laka-Sarafina elenziwa liqopha umlando wango-nineteen seventy-one.

Umlingisi oyikutani-ke kubonakala ngokuthi zoke izehlakalo ezenzeka efilimini lezo ziyambandakanya namkha zikhamba naye zoke. Kanti-ke esikhathini esinengi imiraro yefilimu lelo iqondane naye kanti kufanele irarululwe nguye.

Lokhu kubangelwa kukuthi, umuntu loyo vamise singamazi ipilo ayiphilako ngaphandle kwepilo esiyibona ayiphila efilimini leyo. Kungakho-ke abantu-ke bese baqathanisa, bacabange ukuthi yipilo vele ayiphila mihla ngamalanga leyo. Kufana namafilimu umuntu omdlali wefilimu ozokwenza ozokudlala indima esingakajayeli, kanti nobuso lobo kukhani sithoma ukububona, so ngamalanga-ke izenzo azenze efilimini lezi eziqathaniswa nepilwakhe, kugcine-ke sekubonakale ngathi yipilo ayiphila mihla namalanga. Nangabe avele alelesa efilimini lelo, abantu bazokucabanga ukuthi uselelesi.

Mina ngithi irhubhululeli ngathi lineqiniso ngombana abantu abahleli ngemakhaya abanamisebenzi, babukela amafilimu nemali kanti bayayidinga nobulelesi obunengi-ke ngemafilimina butjengisa abantu beba imali, bangabanjwa-ke. Yingakho-ke abantu abahleli ngekhaya banganayo nemisebenzi, bagcine sebaba neengqondo-ke zokuyokweba, lokho-ke nami ngithi kuba nawo umthelela ebulelesini.

Kubadima khulu ithuba lokuwabukela ngombana abukelwa ku-inthanethi nje, nekundla ebukelwa kuyo le iyabhadala kanti nokulibukela kufuneka amadatha, yingakho-ke uthola umuntu ongakhoni ukubhadela intengo le uyokugcina sele ifilimu leli sekalibona ngemva kweminyaka, kungaba mhlambe ngemva kweminyaka emihlanu, abantu abanengi abantu abakghonako ukubhadala le intengo le, sele sebalibonile efilimi leli.

Mina-ke ngithanda ukuwabukela kumabonwakude ngombana umabonwakude mkhulu kanti-ke awulokhu uhlezi nefowunu eduze kwakho lana, njengoba nginekinga yamehlo nje. Umabonwakude ungcono, ukude le, awukghoni ukungilimaza uthola ukuthi sengiqalane nefowunu isikhathi esinengi.

Ikhona-ke indlela yokuwabukela-ke amafilimu la. Kunama-website ke, nonoma angekho emthethweni kodwana siyakhona ukuwabukela kiwo ama-website lawa akhona-ke okobana umuntu osele alibukele ali-download, alifake kuleyo website, nathi-ke abantu esingakghoni ukubhadala intengo yakwa-Netflix sikghone ukulibukela lapho.

Ifilimu-ke laka-Kevin Hart elibizwa kobana yi-About Last Night yifilimu-ke leli izinto ezenzeka efilimini leli bengizwelana nazo khulu ngombana ifilimi elimayelana nethando ende kuyifilimu ngilibukela nomlingani wami esengahlukana naye kanti-ke ifilimeli kunezinto ezenzeka kilo ezingasisuki emkhumbulweni wami.

Nami-ke amafilimu ngiwathandela ukulibazisa. Lokha nawunganamuntu ongakhuluma naye kubo-WhatsApp uyakghona-ke ukufaka ifilimu, ulibazise, ukhambise isikhathi namkha lokha ungangeni emberegweni, uhlezi ngekhaya, ungayi esikolweni, ukghone ukuhlala nomndenakho, nihlale phasi nibukele ifilimu ukukhambisa isikhathi.

Mina-ke ngithanda amafilimi wothando, amafilimi anganawo ukuguruzela lo, amafilimi anomvumo ngaphakathi, ngiwo amafilimu engiwathandako.

Iye, abantu basawathanda amafilimu begodu basawabukela khulu. Bayawathola ku-inthanethi bawa-download, basendelane. Ubona lokha nangabe kuzokuphuma ifilimu elitjha, kuthiwa lisatholakala e-cinema kwaphela, iba yinengi khulu-ke inamba yabantu abayokubukela ifilimu elisaphumako, lokhu kutjho khona ukuthi abantu amafilimu basawabukela.

Umdlalo webholo, webholo erarhwako. Umdlalo webholo erarhwako nguwo umdlalo engathi uthandwa khulu iphasi loke.

Mina ngicabanga ukuthi zemidlalo zithandwa khulu ngoba abantu bayabheja amalanga la. Umuntu akghone ukubheja, abhejele i-team, yingakho-ke uzokufuna ukuyibukela-ke nayidlalako, abone ukuthi ikhambe njani, iwinile namkha ayikawini, abone ukuthi imali uzoyithola namkha awa.

Idatha libiza imali ephezulu khulu, ingakho abantu abanengi baseenkolodweni nje nama network providers, ngoba bahlezi baboleka imali ukuze bathenge idatha namkha baboleke i-airtime ukuze bakghone ukuthenga idatha.

Ngombana ipilo yanje yoke into siyenza kibomaliledinini, sikhuluma ngalo-ke idatha-ke kibo-WhatsApp. Kanti-ke nemiberego-ke nayo-ke sele sesayi aphlayela ngayo-ke i-inthanethi ngedatha.

Ukuthumelana amavidiyo ngikho okuqeda idatha khulu, ngombana nanithumelana imiyalezo uthola umlayezo owodwa udla mhlambe three-hundred and sixty-five KB, kodwana ividiyo ya-one minute ungayithola bona idla boma six to seven MB. Ingakho ngithi iinthombe ezinyakazako zidla amadatha khulu ukudlula imilayezo.

Iindlela-ke zokubulunga idatha, kukobana amanye ama-app ungawa-download njengama-app adla idatha, njengabo-TikTok ulinge ngawo woke amandla bona ungathumeli amavidiyo, uthumele imilayezo namkha ungathi ifowunakho nawungayisebenzisiko ucime idatha ukuze longeke.

Umuntu nakathola bona uphelelwe lidatha uhlangahlangana khulu, ngombana yoke into ijamile imilayezo ebuya emsebenzini ayisatholakali, awusakghoni ukuchumana nomndenakho. Yoke into iyajama nje begodu noma iimali ziyaphuma ziyangena ngebhangeni awusakghoni ukubona, ngombana idatha yinto engekho.

Abantu-ke idatha balithenga ngeendlela ezinengi, abanye balithenga baberegise i-app yebhangeni, abanye bathenga i-airtime emakuleni namkha balithenge khona emakuleni idatha. Namkha-ke abanye-ke balithenga nababeregisa amakarada wabo webhanga, bafaka imali kuma-app we-network abayiberegisako, danike bathenge idatha nge-app ye-network abayisebenzisako.

Idatha-ke libiza imali enengi khulu-ke ngenarheni yeSewula Afrikha, njengami-ke idatha engilithengako ngithenga leveke kuyi-five gig yebusuku five gig yemini, ibiza forty-nine randa. Kutjho ukuthi ngenyanga-ke ngoba inyanga inamaveke amane, iveke neveke ngihlukana shuthi ne-forty-nine randa, shuthi ngenyanga-ke ngiyahlukana nabo-two hundred randa yokuthenga idatha.

Idatha nalithengwa mntwana wesikolo akufanelanga umntwana wesikolo, akhuphe imali engaphezulu kwe-hundred randa ngenyanga, ngombana abentwana besikolo bemayunivesithi bathola imali, ngingatjho ngithi bathola imali engaphasi kwe-one-thousand-five-hundred randa. Nase mde bakhiphe imali engange-two hundred randa, kuthiwa bathenga idatha nyanga nenyanga sekudliweka imali yabo yokudla nemali ebengabe benza ngayo iindingo ezibalulekile epilweni.

Emibili yedatha lidatha le-WhatsApp nedatha le-YouTube, idatha le-streaming.

Awa, ipilo ngaphandle kwedatha akusiyo, angikghoni kwasa nami, ivele ijame izinto azenzeki, isikhathi vele kuba ngathi sijamile nje, ipilo nje awa nami angikghoni ngiyabhalelwa.

Into ebangela ukuthi idatha lidure khulu ngapha ngeSewula Afrikha, bona mancani khulu ama-network providers abantu abasathengisela idatha. Kanti-ke kezinye iinarha-ke idatha alibizi khulu, ngombana akhona-ke amakhamphani alokhali athengisela abantu idatha. Ngakhoke-ke intengo yedatha iba yincani khulu kulawo mazwe.

Nami ngiyabhalelwa idatha alongeki, uthi nawuvulako nje amadatha sinama-app amanengi, avele adose idatha ngesikhathi esisodwa iimfowunu ziyazi updater alongeki idatha. Kodwana siyalidinga mihla namalanga, ifowuni ngaphandle kwedatha vele ayisaberegi alongeki ayikho indlela yokonga idatha. Sewungazama-ke lapho nalapho kuthi amanye ama-app, uwaphuthe to sleep angakghoni ukudosa idatha ngaphandle kwemvumo yakho. Kanti-ke uvale idatha ifowunu yakho nawungayiberegisiko, ngizo-ke iindledlana ezinye-ke zokonga idatha kodwana alongeki lona liphela msinya.

Ikhamphani-ke yedatha elibiza nconywana yi-MTN.

Iinkundla zokuthintana ngizo ezidla idatha khulu kunokudlala umvumo.

Incono khulu nawuyithenga ngobunengi, ngombana uhlukana nemali kube kanye ihlale inyanga yoke wazi ukuthi awusenaso i-stress sedatha. Kanti ke nawuloko uyithenga kancanikancani lincani liphela msinya, godu shuthi veke neveke sekumele ube nemali yokuthenga idatha. Kuncono uvele ulithenge kanye, ufe kanye uthenge idatha elinengi lenyanga yoke.